Merogo e jaaka ditamati e jalwa ka sata ya ditamati and-e e jwa ka ka kgwedi ya mariga e rojwa go ya mo go bapa le mabolomo a teng. Fa mabolomo a teng a thoma a ntsha bosweu ke mo e bontshang gore ditamati tse di butswitse ke nako ya teng ya go rojwa, ke moo tlabeng e bontsha go butswa ga teng.

Rooibos-o e jalwa ka peo, ka peo ya yona ya gola ya nna e ntsi. Ra ya ra e tlhagolela, ra ya ra e kotula go fitlhelela re ya ro enwa re 'ira tee ka yona ro enwa.

Rooibos e lekanetse mebele ya rena, e busa mebele ya rena ha re malwetse ao a tshwarang batho rooibos ke yone e busang mebele sentle.

Balemirui ba kry-a dikgwetlho tsa rooibos-o, tse ba lebaganeng le tsone dikgwetlho ke go tlhokega ga metsi motlhomongwe le di heketara le go godisa plek-e eo ba direlang mo yona gore e kgone go gola. E ka rarabololwa ka gore lefapha la temothuo le kgone go tsenelela go fitlhela le kgone go ba thusa.

Ke balemirui ba le bantsi ba lebana le dikgwetlho tsa go tlhoka metsi, ke ka go tlhoka metsi mo nageng ya rona.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, ke metšhini e e dirisiwang mo nakong ya jaanong.

Ke dinamune, dinamune ke tsone tse di jewang thata mo nageng ka gore di loketse mebele ya rena. Tota-tota ebile e le mo nakong ya mariga di loketseng mebele di fokotsa mekgotlhwane e e leng teng.

Spinach-e ke sona se se jewang thata mo nageng, ka gore ke tsone dikotla

Dithoro tsa mabele di na le seabe thata mo temothuong ka gore ke tsone tse re phelang ka tsone, ke tsone dijo tsa rena go kgona go diriwa mabopi dilo di le dintsi thata ka dithoro tsa mabele.

Ee, weine e diriwa ka di-grapes ke tsone tse re di bidiwang go dira wyn.

O ka jala tamati, spinach, tamati, morogo, diratsuru, ke dimengu le mazambane.

Go lemiwa ga rooibos go a thusa ka gore go farologantsha ditshedi gore re kgone go sireletsega ka gore rooibos ke yone e re tshedisang

Dithoro tse di botlhokwa ke dithoro tsa dinawa le one merogo, ke tsona tseo re tshelang ka tsone mo malatsing a kajeko.

Ke go lebelela mmu o nonneng.

Ke tamati, ke sone sejalo se se nonofileng.

Rooibos e loketse mo dijong le mo matlalong a rona, e ntlafatsa matlalo a rena mo ditlolong e teng ya sebetsa mo matlalong a rona.

Ke go dirisa metšhini eo e sebedisiwang go ka ntlafatsa merogo ya rena.

Nka ya go reka ditamati, merogo, di-carrots-e le cabbage.

Ga o simolola go dirisa metšhini.

Maemo a bosa a sa siama dijalo di a ša.

Maungo a loketseng mebele ya rena gore re tlhakane dijo le maungo, gore mebele ya rona e kgone o sireletsega.

Ikonomi ya rena e tlhoka maungo go fetisisa.

Merogo ke di aga mmele.

E melemo thata mo matshelong a rena e aga mebele ya rena e busa mebele ya rena.

Rooibos e loketseng mebele ya rena, e loketseng mebele ya rena.

E nale seabe thata kare ke yone e e busang mebele ya rona gore di-high blood di sa ya ko godimo, ke ka ntla yona ya yona ya rooibos-o mo tikologong re lebeletse yone.

Ke ithutile kwa tshimong ya malome, gore le nna ke lengwe la matsatsi ke tla nna molemirui.

Ke ne ke rata morogo wa spinach-e, ka gonne o ne a o apeile monate.

Re, farologana le ditee tse dingwe ka maatla.

Seabe se golo mo kgwebong ya morara diterebe di loketseng thata go 'ira morara, ebile tshimo ya tsona tshingwana ya tsona e kgolo mo e leng gore e kgona go afford-a lefatshe, mo e leng gore le di mmaraka di a laba-lebela go ka kry-a di-wyn-i tseo.